Mosebetsi wa ka o hloka hore ke dule ke na le Wi-Fi, empa ka hobane load shedding ke ntho e ho etsahala, ke ithola ke le bothateng bo boholo, hobane jwale hao sena motlakase Wi-Fi ha e sebetse. Fela ntho e ke tlwaetseng ho etsa ke hore ke reke moya o mongata, moo e leng hore ke kgona ho reka data eo e leng hore ke yona e ke e sebedisang, bakeng sa hore ke kgone ho phetha mosebetsi wa ka, jwalo ka tlwaelo.

Mmino ke karolo e bohlokwa haholo bophelong ba ka, ha ngata o tla nfumana ke mametse mmino. Hona le dibini tse ngata haholo, dipina tse ngata haholo tse ke di ratang tsa mona Afrika Borwa, tse leng hore ha ke di mamela ke thola kgotso, ke kgona ho dula fatshe ke nahane menahano ya ka hantle ke imamele, haholo holo jwang hobane ke dula ke le mong. Sebini se seholo se ke se ratang mona Afrika Borwa ke Sun el musician, Msaki. Ebe pina ya bona e ratang haholo ke Ubomi abumanga, mona ba hlalosa ka mokgo bophelo bo makatsang ka teng, hore boemo ba hao ba kajeno lena bo kekebe ba tshwanang le ba hao ba hosane. Haholo holo jwang haeba o tshepa, ebile o tshepa matla a ntate Modimo bophelong ba hao.

O kile wa iphumana o le boemong bo e leng hore o batla ho romela molaetsa kapo ho bua le motho hang-hang. Ebe o no le sebakeng se nang le hotspot-e ya Wi-Fi, empa lebelo la hotspot-e le nka nako e telele hore le connect-e mohaleng oa hao. Tjo, ka nnete ke ketso e leng hore e kwatisa haholoholo enana, hobane o tla thola hore oe phumana ole frustrated ka tsela e ngwe e makatsang hampe, hobane molaetsa oo hloka hore o tsamaye hang hang, feela hotspot-e le yona ka nako eo e nka nako ya yona hore e tle tseba ho connect-a a mohaleng wa ka. Mara he, ke ile ka ithola ele hore ke ile ka ba le mamello nyana hanyenyana, hotspot-e ya qetelletse e connect-ile melaetsa ya ka ya tsamaya, ka qetelletse ke buile le batho be e leng hore ke ne ke batla ho bua le bona ka nako eo.